Kakhulu kule mihla siphila kuyo ngoba kuzisa iinkonzo eluntwini kwaye luqeqesha kakhulu abantu about izakhono zezolimo kwaye ibagcina abantu besitya ukutya okunezakhamzimba kwaye ukutya okusempilweni.

Zikhona izityalo eziqhuba ngcono ngexesha lonyaka elomileyo. Izityalo ezinjengee-green pepper, amazambane, izipinatshi kwakunye neekherothi.

Kule mihla siphila kuyo asisenayo imihlaba eMzantsi Afrika ngoba abantu bangena kwimihlaba eyayilungiselelwe ukuba abantu bangalimela kuyo. Kwaye eminye imihlaba yayilungiselelwe ukwenza amasimi apho abantu bazokungena khona balime khona kwaye bakwazi ukuthengisa bavune kuwo loo mhlaba lowo.

Ewe, ndiyavuma. Izityalo zidinga amanzi, izityalo zidinga ilanga, izityalo zidinga umoya ukuze zizokwazi ukuhluma. Ngoko yiyo loo nto ndisithi ewe.

Abantu abalimileyo abafumani kuxhaswa kakuhle ngabasemagunyeni ngokuba kule mihla siphila kuyo abantu ababekwe ngenjongo yokulawula okanye ngenjongo yokunceda uluntu ngenkxasomali ngaba benzela kwezabo izisu. Ngoku iinkonzo ziphela zingayi kakuhle eluntwini.

Izityalo ezilinywa ebusika ngamaorenji kwakunye nee-nartjies, ama-apile kwakunye namakhaphetshu. Izipinatshi iiseleri zonke iintlobo okanye iindidi zee-vegies zasebusika.

Ewe, iminqathe yenye yemifuno endiyithandayo, ngokuba umnqathe uyanceda kakhulu kumajoni womzimba kwaye ukugcina usemandleni. Naxa unengxaki namehlo iminqathe xa uyityayo iye ikuvule amehlo, ikucoce amehlo wakho ukwazi ukubona.

Emveni kokuba uyibambile inkukhu, uye uyibophelele iinyawo zayo, uyicinezele amaphiko wayo ngeenyawo ukuze ingazuba namandla wokuphaphatheka. Uyibambe intamo, uthathe ibhozo uyinqumle ngebhozo. Wakugqiba uyinqumla ngebhozo uyithathe uyifake emanzini abilileyo izokwazi uphuma iintsiba zayo ngokukhawuleza.

Ndithanda ezikhonkxiweyo ngoba ezikhonkxiweyo zona ii-peas zezona zi-organic.

Hayi, akunjalo. UMzantsi Afrika unemithetho enkenenkene ngokuba kukho abantu abenza izinto bengenamaphepha zimvume, kodwa kunzima okokuba ngaba abasemagunyeni bafikelele kubantu abanjalo. Loo nto yenza isimo somnotho zaseMzantsiAfrika ibe bukekela ngenxa yokuthi abantu benza izinto ngendlela engeyiyo. Loo nto iyawabulala kakhulu amashishini amakhulu awanjengabantu abafuyileyo kwaye ne-fisheries ngenxa yabantu abaphula umthetho.

Ukungabikho kwemihlaba kwenza kube nzima kakhulu ngoba ukuba imihlaba ibikhona abantu bebengeke basokole kwaye nezinga labantu abangaphangeliyo beliyawuthi lehle ngokuba abantu bayakwazi ukuthi bahambe bayokulima, badale namathuba emisebenzi. Kodwa ngenxa yokunqongophala kweendawo namabala apho abantu bangangena khona bakwazi ukulima kuyo ayisekho.

Kunzima ukufuya iinkomo zenyama ngoba, zisesichengeni zokuba zibiwe, ziblelwe abantu abanamashishini anjengokuthengisa ukutya.

Ukulimela ukuziphilisa kubaluleke kakhulu kwaye kuya lehlisa izinga lentlupheko. Wakulima akho nto uyidingayo ngoba ujikela kwigadi yakho apho ulime khona, ukhe loo nto unokwazi ukuthi uyipheke ngesidlo sangokuhlwa.

Ndingamcebisa ukuba abe unamanzi akufutshane, abe nayo umgquba, abe nayo imbewu yamazambane ukwazela wakutyala amazambane akwazi ukunkcenkceshela kulaa ndawo ayigalele umgquba kuyo walima kuyo.

Izityalo ezingakhula kakuhle sisipinatshi, likhaphetshu, yikherothi, ngamazambane, yi-green pepper, yi-kale, yi-celery. Zonke ezo ndidi zokutya okulinywayo, zizo ezingakhula kakuhle kwizimvo zemozulu ezikhoyo kwindawo endihlala kuyo.

Ningakwazi ukudlala, batshana bam, kodwa ningasondeli ecaleni kweebhokhwe ngoba iibhokhwe zinobungozi. Ibhokhwe inamandla kwaye ingakuhlaba ngeempondo zayo. Yiyo loo nto funeke nidlalele kude, batshana bam.